Abantu abaningi bawela kumikhiqizo yezempilo mbumbulu, yingoba bafuna ukuthola usizo ngokushesha, futhi abacabangi kahle.

Imitholampilo engomahambanendlwana idlala indima ebalulekile ekuvaleni igebe lokunakekelwa kwezempilo emphakathini enganakekile ngokuhlinzeka ngezinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo ezifinyeleleka kalula. Ezivumelana nezimo, futhi ngokuvamile ezibalulekile. Ezibalulekile nezivimbelayo, okuhlanganisa ukuhlolwa, ukuxilongwa, ukulawulwa kwezifo ezingalapheki, kanye nemfundo yezempilo ngokuqondile kubantu basemakhaya, emadolobheni, nasezindaweni ezintulayo.

Izindleko zemithi emakhemesi aseNingizimu Afrika, inkinga eyinkimbinkimbi enemithelela ebalulekile kwezenhlalo, ezombusazwe, nezomnotho, futhi kusobala ukuthi amanani ayinkinga enkulu kubantu abaningi baseNingizimu Afrika.

Ezindaweni zasemaphandleni, izithiyo zokusebenzisa ubuchwepheshe obusizayo zihlanganisa ukufinyelela okulinganiselwe kwezinsizakalo kanye nochwepheshe. Izindleko eziphezulu, ukuntula ulwazi, kanye nengqalisizinda enganele, konke kungavimbela ukufinyelela nokusetshenziswa ngendlela eqhubekayo.

Imiphakathi ingakwazi ukusikelela abantu asebekhulile ekhaya ngokubanikezela izinsiza ezifinyeleleka kalula. Ngokukhuthaza ukusebenzelana komphakathi, ukuqinisekisa ukuphepha ekhaya, nokunikeza izinketho zokuhamba, kanye nokukhuthaza ukuxhumana phakathi kwezizukulwane nokuba nokubhekana nokuhlukanisa okungase kube khona.

Abantu basemampandleni babhekana nezinselela ezinkulu, ezifinyeleleni izihlalo zabakhubazekile, izinsiza kuza, nezitho zokufakelwa. Okuhlanganisa ukutholakala okulinganiselwe kochwepheshe, izindleko eziphakeme, ubunzima bokuthutha, nokuntula ukwazi ngezinsiza ezitholakalayo.

Ukungazweli emishanguzweni ku-TB kuvela ngezindlela eziyinhloko, ezidluliselwayo, kanye neziyisibili ezitholiweyo, ikakhulukazi ngenxa yokungaphathwa kahle kokwelashwa kwe-TB, kanye nokudluliswa kwezinhlobo ezikwazi ukumelana negciwane kusuka komuntu kuya komuntu. Ukubhekana nalokho kudinga ukuhlolelwa isifo sofuba okuthuthukisiwe, ukubambelela kokuqinile ekwelashweni, nokuvimbela ukusuleleka.

Ukubaluleka okubambelela, umqondo wenani elegciwane egazini elingabonakali, kanye nokuba khona kwezinsiza zokwesekwa nokwelashwa.

Izimpawu ezihlanganisa i-fever, ukukhwehlela, ukuphelelwa umoya, kanye nobuhlungu bomzimba, kanti abanye balahlekelwa yiphunga akunambitheki, noma inkinga zokugaya ukudla. Uma uqhathanisa nezinye izifo zokuphefumula, i-COVID-19 ingadala izinkinga ezinzima kakhulu, futhi ibeke impilo engozini.

Ngingenza isiqinisekiso sokuthi, abantu bahlala ezindlini, futhi abasondelani, bagqoke namamaskhi ukuze bangathelelani kalula.

Abahlinzekeli bokunakekelwa kwasekhaya kanye nezempilo, badlala indima ebalulekile enhlalakahleni yabantu abadala. Ukubanikeza ukunakekelwa kubalulekile, kuhlanganisa ukunakekelwa komuntu siqu, ukuphathwa kwemithi nokusekelwa ngokomzwelo, ukusiza ukugcina ukuzimela kanye nezinga lempilo yabo.

Ngingakwazi ukuyakha ngokuthi ivoshoke iye phansi ukuze kube lula ukuthi begibele ikwazi nokuthi inyuke iye phezulu.

Ukubaluleka kokufunda kwenza ukuthi abantu baqeqesheke futhi babe nolwazi olwanele ngazo zonke izikhathi.

Bengawathuthukisa ama-ambulensi ngokuthi amasondo abo bewakhe aqine kakhulu ezokwazi ukuhamba kunoma umuphi umgwaqo.

Izikole zingabiza abahlengikazi ezikoleni ukuze zikwazi ukuthi bafundise izingane ngokubaluleka kokuhlela kanye nokwenza ucansi oluphephile, nezingozi ezingaba khona uma benza ucansi olungaphephile.

Bengingabiza inhlangano ehholo lomphakathi ukuze ngizokwazi-ke ukuthi ngibaqwashise abantu ngokufunda ngezempilo, kanye nokucabanga okujulile.

Imikhankaso yokuqwashisa umphakathi ibalulekile ekulweni nokukhwabanisa kwezempilo, ngokunika abantu amandla okubona, futhi babanike izenzo zokukhwabanisa. Ekugcineni ibavikele ekulimaleni, futhi kwehlise umthwalo wezezimali ezinhlelweni zokunakekelwa kwezempilo.

Ubungozi bungaba yikuthi, akusibona bonke abelaphi bendabuko, abayiqiniso, abanye bangakunikeza imithi engalungile.

Izaguga ezihlala emakhaya, azilutholi usizo lwezempilo elifanayo nezaguga ezihlala edolobheni, yingoba akuyona yonke into etholakala kalula emakhaya, kukhona nezinye izinto ezishodayo.

Ukuze kuthuthukiswe izinsiza zezempilo kubantu abakhubazekile ezindaweni ezikude, uhulumeni bangasungula izinqubomgomo nengqalasizinda, kuyilapho ama-NGO angasebenza njengabaxhumanisi, enze izinhlelo, alwela amalungelo, futhi anikeze izinsizakalo eziqondile. Ngokuvamile evala izikhala lapho izinsiza zakahulumeni zingalinganiselwe.

Lokho kungasiza omama bezingane ukuthi bethathe izinqumo eziqondile, futhi kusize izingane ukuthi zidle ukudla okunempilo zizokwazi ukukhula kahle.

Uhulumeni ungobasiza kwezezimali futhi ubakhele indawo eyanele yokunakekela iziguli.

Chabo, azikho izinsiza ezinakekela abantu abadala ngaleyo ndlela, wonke umuntu uyazinakekela umuntu wasekhaya kubo.

Okungenziwa ukuthi uhulumeni abanikeze ibhasi elihamba njalo ekuseni lihambe nabo libayise esibhedlela.

Ukuthwasa yilapho khona umuntu engenwa yidlozi noma isithunywa ahambe ayokwazi ukuthi alamukele.

Umphakathi ungabakhuthaza ngokuthi, bekwazi begqoke ijazi lomkhwenyana ukuze bevikele ukuthi bengamithisi.

Ukuba nolwazi mayelana nocansi kubaluleke kakhulu ngoba lokho kuvimbela ukuthi iy'ngane zisencane zingakhulelwa kalula.

Kubaluleke kakhulu, ngoba kuyakwenza ukuthi bobabili babe nolwazi ngokubaluleka kokuhlela umndeni, futhi bengawenzi amaphutha abazogcina ekugcineni sebey'sola ngawo, ngokuthi bamithise iy'ndleko bengenazo.

Kungenziwa uhlelo lapho khona bazokwazi ukuxhumana nabantu abakhubazekile futhi babe sezingeni labo ukuze bezokwazi ukubezwa kahle.